Iinthelo ezitjaliweko endaweni yangekhethu, sinemirorho ehlukahlukeneko ispinatjhi sikhona, sinembuya neminye nje imirorho eminengi ekhona. Sinesiphila sikhona sitjaliwe, sinamazambana amakhulu namancani akhona atjaliwe, sine-anyanisi, sinetamati ikhona itjaliwe.

Iinthelo ezitjaliweko lezi zisiza umphakathi ngamathuba womberego, umphakathi uyaya emasimini uyokUberega barhelebhe ukuvuna, bese ekupheleni kwenyanga bayarhola bathole imali. Okhunye-ke umphakathi uyasizeka ngeenthelo lezi, ngoba umphakathi uyazi ukuthi kufanele badle ukudla okunezakhamzimba kuze umzimba uhlale uphilile. Nabentwana besikolo bayazi bonyana kufanele badle ukudla okunezakhamzimba iinkhabitjhi, imirorho, iintamati nokhunye okutjaliweko.

Iinthelo yilokhu esihlahleni bese kuyadliwa. Umzekelo-ke amalamula, amahabhula namabhanana masikhuka esihlahleni ukulungele ukuthi

Iinthelo ezihlanu malamula, isiri, bese sinamabhanana, nepiyere namatamati.

Isithelo engisithandako mabhanana.

iinthelo zisiza ipilo ngokuthi lokha umuntu nakadla iinthelo ezihlukahlukeneko umzimbakhe uyakheka uthola izakhamzimba bese ukhula kuhle. Namalwelwe amanengi akatjhideli emntwini ozipha isikhathi adle iinthelo malanga woke.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga, ngombanyana lokha umuntu nakadla iinthelo ezihlukahlukeneko qobe lilanga umzimba uyakheka, umzimba uthola ama-proteins, ama-vitamin, izakhamzimba, bese-ke umuntu onjalo uhlala aphilile ngaso soke isikhathi.

Amagama weenthelo ezimila ebusika, amalamula, amasirilamula, amadribe, ama-abhula namapiyere.

Amagama weenthelo ezihlanu ezimila ehlobo, sinekhabe, sinomengu, sine-strawberry, sinama-berry bese siba ne-raspberry.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika, kwaphela ngilezi, amarula, day apple, mobola plum, sour plum ne-red milkwood.

Iye, ngicabanga bona kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombanyana lokha abentwana nabadla iinthelo qobe lilanga umzimba uyakheka, uthola izakhamzimba, amasotja womzimba ahlale aqinile. Bese-ke abentwana abanjalo abaphathwa malwelwe amanengi akhona namhlanje bayaphepha.

Ngicabanga bonyana kulungile bona abadala amaqhegu neenlukazi, nabo badle iinthelo qobe lilanga, ngombanyana nakibo nabadla iinthelo umzimba uyakheka ngezakhamzimba ama-proteins, amavithamini njalonjalo. Nabo-ke bayaphepha emalwelweni amanengi amalwelwe afana nabo-high bhlada, itjhukela, umgomani nokhunye nje okunengi bayaphepha kikho.

Ibhanana sithelo esibizwa bonyana yi-berry, ngombanyana la sisuka khona sisuka emthini one-ovarie eyodwa, ene godu ibhanana nawuliphetheko isikhumba sakhona, ikelo lakhona alikaqini liba buthakathaka nalo ngaphakathi ibhanana liba buthakathaka. Lokho kwenza bonyana omunye nomunye umuntu angakghona bonyana ibhanana alidle lula nje.

Ibhanana linombala osarulana nalivuthiweko, lokha nalisesehlaza liba nombala ohlazana ohlangeneko nobu-brown kancani.

Ivithamini elitholakala ebhananeni yi-vitamin B six, bese kube ne-vitamin C nayo iyatholakala ebhananeni.

I-vitamin C etholakala ebhananeni isiza umzimba ngokuthi irhelebha ukwakha amasotja womzimba ahlale aqinile ngaso soke isikhathi. Bese-ke irhelebha bonyana iqinise namathambo akhona emzimbeni.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa ngilezi ezilandelako, yikhabitjhi, yitamati, yikherotsi, ibhanana kanye ne-apula. Iinthelo lezo ungakghona bona uzidle zingakaphekwa.

Iinthelo okateleleleko bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle ngilezi ezilandelako, yi-anyanisi, lithanga, mazambana, libhutata namabhontjisi.

Iinthelo ezihlaza ngokombala ngilezi ezilandelako, sine-broccoli, sinespinatjhi, sinepiyere, sine-avokhado bese-ke kuba li-apula elihlaza.

Iinthelo ezibovu ngokombala ngilezi ezilandelako, sinetamati, sine-cherry, sine-red pepper, sine-strawberry bese-ke kuba yibhedrudi.

Iinthelo ezisarulani.

Ihabhula liqakatheke khulu emzimbeni womuntu, ngombanyana ihabhula line-fiber elisilethela yona emzimbeni lokha nasilidlako begodu i-apula linamanzi amanengi, lingezelela amanzi akhona emzimbeni. Begodu i-apula lehlisa i-blood pressure ekhona emzimbeni ubulwele begazi, behliziyo, ihliziyo iberega kuhle lokha umuntu makazipha isikhathi adla ama-apula qobe lilanga. Ihabhula lilawula itjhukela ekhona eengazini zomuntu, bese-ke ihabhula liyakghona ukuthi lilawule inyongo yomuntu. So kunengi esikuzuzako emzimbeni lokha sidla ihabhula qobe lilanga.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni yi-vitamn C.

Ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika, kunomthelela omuhle emnothweni, ngombanyana inarha yekhethu abasathengi iinthelo ezibuya eenarheni zangaphandle, lokho kwenza kuthi babulunge imali enengi. Iinthelo neentjalo sidla zangapha eSewula Afrika, and then naseenarheni zangaphandle bayakghona ukuthi basuke ngale beze ngapha bazokuthenga lokha vele bathenga nemali iyangena, umnotho weSewula Afrika, uyakhula. Kubalulekile kuthi sibe namasimu amanengi eSewula Afrika, sitjale iinthelo ezinengi bonyana neenarheni zangaphandle bakghone ukuza bazokuthenga.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle ngilezi ezilandelako, yitamati, yi-pepper, yi-cucumber, yi-sweet potato ibhutata bese-ke namabhontjisi ama-beans.

Isithelo esisetjenziswa khulu ukwenza imitjhoga yokulapha emzimbeni, sithelo esibizwa bonyana yi-aloe vera ikghokghopha.

Ukudla iinthelo ngamalanga angekhe kwamgulisa umuntu kodwana kubalulekile ukuthi iinthelo sizidle ngamalanga, nakhona iinthelo lezi akukafaneli ukuthi sizidle zizodwa mele sidle nokudla okuqinileko umratha, irayisi nokhunye nje okuqinileko. Bese iinthelo kuba sitjhebo.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya, umuntu azenzele itoni encani emva kwendlu, akampele avale enzelele bonyana iimbuzi zingangeni zidle iinthelo azitjalileko. Bese-ke abe namanzi wokuthelelela awa, nakunjalo umuntu angakghona ukuzitjalela ekhaya. Begodu nakazitjalelako ekhaya ubulunga nemali enengi, kuthi angayi estolo kanengi ayokuthenga iinthelo nakafuna iinthelo utjhinga ngemva kwendlu etonini akhe khona.

Ikiwi sithelo esiyi-berry, bese-ke ngaphandle si-brown ngaphakathi sihlazana esibuthakathaka asikaqini khulu. Lokha nawusidlako sinetjhukela siba sudu begodu ikiwi sithola i-vitamin C bese ne-fiber.

Ikhokhonadi sithelo esiwela ngaphasi kwama-drups. Ikhokhonadi ngaphandle iqinile kodwana ngaphakathi ibuthakathaka, imhlotjhana ungafunga bonyana inebisi ngaphakathi. Bese-ke nawulibambe ngesandla uliqalileko libonakala njengentongomani ekulu kodwana sithelo.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini lisiza umuntu ngeendlela ezilandelako, lisiza umuntu emehlweni kuthi umuntu akghone ukuthi abone kuhle ngaso soke isikhathi. Okhunye-ke lisiza umuntu ngokwakha amasotja womzimba i-immune system yomuntu. Okhunye-ke lisiza umuntu ngokukhula, umuntu uyakhula ukukhula kuhle yokinto emzimbeni ikhula kuhle. Okhunye-ke lirhelebha abomama abangakghoni ukuzithwala, liyabarhelebha nalapho ukuthi umuntu akghone ukuthi azithwale lula.

Umengo sithelo esibizwa bonyana yi-stone fruit, umengu awukaqini nangaphandle ubuthakathaka usoftanyana, bese-ke ngaphakathi umengu nawuvuthiweko usarulana, awukaqini ubuthakathaka. And lokha nawuwudlako umengu uswidi unetjhukela, bese-ke kuphuma nejuzinyana enetjhukela lokha nawudla umengu.

Amavithamini atholakala emengweni sine-vitamin C, sine-vitamin A, sine-vitamin B, C, bese-ke sine-vitamin E. Bese woke la ma-vitamin arhelebha ukwakha amasotja womzimba, bese arhelebha umuntu ukuthi abone kuhle emehlweni. Bese arhelebha ku-cell growth emzimbeni amasotja womzimba akhule, akhule kuhle aqine. Bese-ke arhelebha ne-red cell formation ukwakheka kwama-cell abovu akhona emzimbeni.

Ubujamo la khona ngithenge imbewu yesiphila ngeengidi zamaranda, ngayitjala isiphila, ukusuka lapho kweza iinkhukhula zezulu, zarhurhula kwasani, iintjalo zemuke namanzi. Into engingayenza la, ngizokuya ku-Department of Agriculture ngifake isibawo nesinghonghoyilo, ngibabawe godu ukuthi ngibawa irhelebho, bazongirhelebha. Mangisuka lapho ngiyakubosorhwebo abaseduze, abakhelene nathi, ngibachazele ikinga, ngibachazele irhelebho engilidingako kibo bese-ke ngikhuluma namalunga wasekhansela, ikhansela lomphakathi, ngikhuluma namalunga womphakathi abangeza bazosirhelebha kuze ubujamo lobo bubuyela esigeni.

Ungumlimi osathoma ukulima, utjale amabele nekoroyi esimini emahegere aziinkulungwane ezilitjhumi, alo-ke ngesikhathi sokuvuna akekho noyedwa othengako? Kubangelwa kukuthi amabele nekoroyi yakho ayikho sebujameni obuhle engadosa abantu ukuthi beze bazoyithenga. Kufanele ukuthi ufune irhelebho, wazi ukuthi itjalwa njani, uyithelelela njani ngamanzi ukuze nasele kuyisikhathi sokuvuna, uvune into ezokudosa abantu ukuthi abantu beze bazokuthenga. Kufanele uye kubosorhwebo ubuze, uthole ilwazi. Mawenze njalo uzokukghona ukuthi masele utjala, ikoroyi yakho namabele abesesimeni sokuthi woke umuntu eze azokuthenga.

Isiphila esithengwa khulu hlangana kwesiphila esibovu nesiphila esimhlophe, kuyisiphila esimhlophe. Sithengwa khulu khulu khulu ngombanyana amakhamphani amanengi benza isiphila ngaso, benza ipuphu bese benze isitampa ngaso, siberega khulu.

ESewula Afrika kuze singatjali ikoroyi ngobunengi, ikoroyi ngapha ngakithi ayimili ibeyinengi njengalokha itjalwe emaphasini afana nabo-Ukraine ngombanyana ubujamo bezulu base-Ukraine nobujamo bezulu beSewula Afrika akufani. E-South Africa kuba makhaza isikhathi eside ene bese makutjhisako kutjhisa khulu. E-Ukraine ubujamo bezulu buhlala bubuhle, yingakho kusendaweni ererhe yokuthi bangatjala ikoroyi and then mabayitjalileko, imila ngobunengi bakghone ukuyithumela kwamanye amazwe.

Ipuphu yesiphila esibovu akusikanengi ungayibona esitolo, i-skaars khulu ayisatholakali ngobunengi. Ipuphu esele ikhona esiyithola ngobunengi, yipuphu emhlophe.

Umuntu osathoma ukubhora ngesiphila, iinarha angarhwebelana nazo ziinarha ezifana nabo-Mozambique ezikhona la eduze iinarha ezifana nabo-Namibia bese ngaphetjheya angarhwebelana neenarha ezifana nabo-Netherlands, abo-Russia, lirhwebo elihle bayasitlhoga khulu isiphila.

Iye, liqiniso. Abantu abahlala e-Gauteng ngobunengi ipuphu yamabele abayijwayeli ngombanyana ayikho, abayidli. Esikhathini esinengi abantu abadla ipuphu yamabele batholakala khulu eLimpopo nase-Mpumalanga bakhona kodwana kuliqiniso bonyana eLimpopo sebayijwayeli, bayijwayiswa ukobana kunesondo le-ZCC so esondweni babakhuthaza ukuthi ipuphu leyo bayidle bayiberegise khulu.

Lokha imali ikhona, iimbaseli zikhona nembewu ikhona kodwana kusahlela isomiso, kufanele ukhulume ne-Department of Agriculture namanye amakhamphani asebenza ngokuthi bafakele abantu amanzi wokuthelelela emasimini, bakugubhele into esiyibiza ukuthi yi-boorgat, baguphe phasi bakufakele imitjhini. Imitjhini leyo izokukghona ukuthi irhelebhe, uthelelele ngayo emasimini kuze isomiso singakubambi.

Njengalokha izenjiwa zingenisa imali elizweni nesiphila esivunwa eSewula Afrika masithunyelwa kwamanye amazwe, zingaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha. Kumele ku-advethayizwe amazwe amanye wangaphandle mele bazi ukuthi eSewula Afrika sikhona isiphila begodu sinengi siyatholakala. Ngokwenza njalo, amazwe amanengi wangaphandle bazokuthenga isiphila ngobunengi eSewula Afrika, amatjhuguluko emnothweni azoba khona, umnotho uzokukhuphuka.

Lokha mawuvunileko isiphila namabele, koke kusebujameni obukarisako, nje-ke okufanele ukwenze bonyana uphekhe kuhle isiphila namabele ngamapaka ngamapaka, ufake ama-label uwatlolise nesiphila sakho usitlolise. Ngokwenza njalo, isiphila sakho bazokwazi ukuthi isebujameni oburerhe begodu sitjhegiwe, siqalisisiwe bonyana singaberegiswa babantu, abantu bangasithenga bese-ke uya-advertise, mawu-advathayizako wenzela kobanyana waziwe ukuthi umumuntu othengisa isiphila namabele, ngokwenza njalo amabhizinisi neentolo ezikulu bazoza kuwe bazokuthenga.

Lokha kunenarha enarheni leyo ufuna ukutjala amalamula ozowathengisela eentolo ezikulu, igadango ongalithatha ukuze uthole imbewu, ungaya emarageni la bathengisa khona imbewu, zikhona vele iintolo zakhona bese nangedorobhena ngasePitori, sikhona isitolo esingethinga imbewu nomanyora, koke nje kokutjalwa, ungakhuluma nabo. NaseBhronghoro zikhona istolo la bathengisa khona vele imbewu ehle, bazokurhelebha.

Amahabhula abovu ungawafunyana ngale mawudlula e-Pietersburg utjhinga eLimpopo. Kunamasimu amakhulu khona, abatjala khona ama-apula abovu khona lapho ungawathola nangentengo ephasi, mahabhula asebujameni obuhle, atjaleke kuhle.

Isiphila asingisuthisi khulu lokha nangisidlileko ngombanyana isiphila sifana nje-snack, siyafana njengalokha udla mhlambe njenge-abhula njenge-lamune kodwana asingisuthisi khulu bengisuthe ngibhalelwe kukudla umratha, awa.

Ama-avakhado ngapha ngekhethu ayafunyaneka, manengi khulu ngombanyana isihlahla sakhona wasitjalo sithatha isikhathi ukumila kodwana zikhona ziyamila, abantu bayazikhuthalela, bayazitjala. Lokho kwenza bonyana afumaneke ama-avakhado.

Nawuthenge amakonyana amatjhumi amabili eplasini bese-ke lokha nakakhulileko, makufanele amithe akamithi, akazali, umraro kobanyana ifuyo owapha wona ngiyo eyenza bonyana angamithi and then okhunye amakonyana kufanele bonyana uwahlanganise nezinye iinkomo mele uthenge ezinye vele iinkomo then uzihlanganise nawo zihlale zoke, ngokwenza njalo zizokumitha.

Ngiyavuma bonyana lokha mawukhulisa iinkabi kufanele mangabe ufuna inyama, uzihlabe lokha zisesezincani zingarhabi ukuthi zibezidala. Inyama yeenkabi iinkabi ezineminyaka emibili, inyamakhona imnandi ungayithengisa emabhutjhara, ungayidla nasemnyanyeni ungayidla kodwana inyama yeenkabi zakade inyamakhona iqinile ayithandeki.

Iinkomo ezihlala eloktjhini, ezikhamba zidla yoke into ezaleni, lokha mawuhlabe inyama yakhona kungaba yingozi ebantwini ngombanyana inyamakhona ingafumaneka bonyana ine-food poisoning ngoba zikhamba zidla yoke into engadliwako kodwana iinkomo ezihlala njengeplasini zidla utjani, ifuru namanzi netswayi, azikhambi zidla koke.

Iinkomo ozifuyele ukuthengisa inyama, okhunye nje ongazipha khona ukuthi zidle bese inyamakhona ibesezingeni eliphezulu, kunabantu abakhamba basika utjani. Abantwabo ungakhuluma nabo ubawe utjani lokha mabaqeda ukusika utjani, utjanobu ubuthathe busesehlaza, ukhambe ufide iinkomo, uziphe. Utjanobo buzokwenza bonyana inyama ibesezingeni eliphezulu.

Abafuyi abanengi bezimvu bathanda ukufuya izimvu ezimhlobo ofanako. Ngicabanga bonyana lokho kwenza bonyana akghone ukuthi ahlukanise izimvu zakhe nezinye ezikhona emaplazinapha begodu okhunye wenzelela bonyana ifuyo yakhe ingezeleke ngomhlobo loyo wezimvu. Okhunye-ke wenzela bonyana uthola kuthi izimvu lezo uziberegisa for ukuthi ayozithengisa namkhana azi-supply lapho khunye benze ngazo amawulu namkha mhlambe bazisa emabhutjhara so ufuna ukuthi abenomhlobo owodwa kuphela for ukuthi makazisa emarageni.

Abahlali bemaplazini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha. Ngombanyana iindaba ezinengi abatjelwa emaplazini nawungathi uyaqala kulawula amakhuwa. Uthola bonyana abantu abahlala khona emaplazini khulukhulu indlu enzima le abanalwazi ngobunikazi benarha abahlala kiyo.

Ngeenkhathi zesomiso abahlali bendawo yangekhethu bayiraga kabuthaka ipilo njengokuthi ubunengi babantu la sihlala khona babhore amanzi phasi bese abantu bala uyaya emzini la babhore khona amanzi uyokubawa amanzi. Abadimani bayanikelana amanzi lawo bawaberegisela ukupheka begodu abanye abanatoni abatjalileko ngemajarideni bayathelelela amatoni lawo akubibudisi kangako bese-ke kunabanye namapetsi bagubhe amapetsi wamanzi nakho lapho bayakha amanzi bebaphisene ngawo abawathengisi nomasipala nawo nokuza ngee-waterkan athelele abantu amanzi.

Abalimi emtjhisweni lo olethwa matjhuguluko wobujamo bezulu. Bangazisiza ukuthi bafune ilwazi kumasipala umasipala uzohlala nabo phasi abafundise bonyana bangenzani ngeentjalo zabo bathelelele sikhathi bani. Bese-ke laba abatlhoga amanzi babawe umasipala bonyana azoba bhorela babhore amanzi bese-ke bakghone ukuthelelela iintjalo iintjalo zabo zingafi zibulawe mtjhiso. So umuntu sele anelwazi kiyamrhelebha khulu nokuthi aphephe aphephise neentjalo zakhe.

Abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko ubulili obuhlukahlukeneko nombala ohlukahlukeneko abazuzi ngokulinganako emnothweni welizweli. Awa, abalimi abazuza khulu balimi bombala omhlophe amakhuwa bazuza khulu ukudlula abalimi bembala eminye ngombanyana abalimi bendlu enzima iintlabagelo zokuberega, zokulima zokuvuna, nokutjala amanzi wokuthelelela abanawo. Yeke-ke akunamuntu obarhelebha ngemali bese laba abamhlophe baneentlabagelo bayarhelebhana bona ngombanyana gade balima so makuzuzwako laba abamhlophe bazuza khudlwana ukudlula bendlu enzima.

Abanengi bathi inyama ezele eenlarheni zeSewula Afrika ngeyeenkomo zokwetjiwa. Ngiyavuma kuliqiniso ngombanyana ziimbalobalo ezinengi ende iimbalobalo zakhona ziyakhuphuka zokulahleka kweenkomo emaplazini zokulahleka iinkomo la sihlala khona ezabelweni ziyetjiwa iinkomo. So iimbalobalo zakhona ziyakhula kuyakhomba lokho ukuthi abantu abanengi bayazabe iinkomo bayozithengisa eenlarheni iinkomo lezo ziyasilarhwa zithengiselwe abantu.

Abanengi nabaqeda kuhlaba ikomo inyama bayayilengisa iphopho iingazi ngombanyana inyama wangayilengisi yaphopho igazi wayoyibeka injalo amathuba wokuthi imotjheke ibole manengi. So lokha mabayoyilengisa bayiphophisa laphaya iphuma igazi benzelela bonyana ingaboli msinyana ihlale isikhathi eside isese-fresh.

Abantu abanengi bayabunyenya utjwala besintu ngombanyana bakholelwa bonyana babenze feyila iintlabagelo abaziberegise lapha zifeyila nezandla abenza ngazo amarotho bahlanganisa amarotho banekolelo yokuthi abantwabo izandlezo abakazihlambi zifeyila. So sele utjwalobu umuntu abuletha banekolelo yokuthi utjwalobu abusisikunu utjwalobu benzeke la kungakahlwengiswa khona nasimedo sakhona la kumedwe khona akamedwa sekuthelwe kuphela ama-isti koke nanani akunasimedo kuthelwe kuphela so ababuthandi utjwala besintu abantu abanengi.

Abantu abanengi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini badzimelele khulu ekufuyeni nokuthengisa iinkukhu ngombanyana ukuthengiswa ezinye iinyoni, njengeenciliba, amagalagune njalonjalo. Kubangelwa kukuthi la sihlala khona emalokitjhini neendaweni zemakhaya abantu abanengi bathanda ikukhu bajwayele ikukhu badla ikukhu. So mawuthengisa ikukhu ithengiseka msinyana ikukhu amagalagune abawazi abantu abakawajwayeli zinto zesikhuwa iinciliba abakazijwayeli abazazi so mawuthengisa izintwezo akusilula ukuthi ibhizinisi enjalo ikhambe ibhizinisi ekhamba khulu yeenkukhu ngombanyana abantu abanengi banelwazi ngekukhu.

Inyama yekukhu iyabiza eSewula Afrika nanoma abantu abanengi banamabubulo wokukhulisa nokuthengisa iinkukhu isabiza ngombanyana ukhulisa ikukhu kuyabiza uyithoma phasi iseseyincani uyitlhogomele ukudla kwakhona kuyadura uzoyikhulisa ikhule ithi sele ikhulile ikoste imali enengi yokuyikhulisa ingakho-ke nokuyithengisa kuyadura.

Abantu abanengi abatjha angeke bazikhuthalele zokulima nanyana urhulumende angabasekela ngeemali neensetjenziswa ngombanyana abakajwayeli ukulima. Okhunye-ke abanelwazi ngokulima okhunye-ke la bakhulele khona akunamasimu azakhe khebabona abantu balima so intweleyo eengqondweni zabo imvela kancani.

Abantu bemakhaya bakuthanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi. Ngombanyana imbuzi bayiberegisa khulu lokha makunomnyanya akunamnyanya ongafuni imbuzi iminyanya yoke ifuna imbuzi. So sele bafuye iimbuzi umuntu ofuye iimbuzi ukuthi angazithengisa iimbuzi lezo enza imali nofana yena makunomnyanya makafuna imbuzi angasakhiphi imali esikhwanyeni ayokuthenga. Neenkomo iinkomo kuneminyanya eminengi khulu omunye nomunye umnyanya ufuna ikomo umuntu ofuye ikomo ngombanyana uyazi bonyana makanomnyanya makafuna ikomo iseduze ezinye iinkomo uyakghona uyakghona ukuthi angazithengisa enza imali.

Abantu beMatjhirini bakhamba amabanga amade kuya mabayokufuna iinhlahla zomgomani wefuyo. Ngombanyana iintolo la kuthengiswa khona iinhlahla zefuyo iintolo ezinjalo azisizinengi zimbalwa sitolo lapha esinye sile esinye sile. Lokho kwenza bonyana abantu mabafuna iinhlahla bangazitholi lula abantu bakhamba amabanga amade ngombanyana iintolo zakhona zincani.

Abantu ekhabe bahlala eplazini elithileko esele lithengwa ngomunye usoplazi. Iye banelungelo lokunande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho. Ngombanyana kubalulekile ukuyophahla endeni sele amathuba alapho amathuba akatjhifitiwa ahlezi ahlezi lapho unomphela. So umnikazi omutjha weplazeli mele bambawe kuhle azwisise bonyana kunamathuba lapho kuzoba nabantu abazonande beza ngombanyana ithuba lahlala alisagujwa lisuswe lihlalela futhi sele bafuna ukuphahla bazokuza lapho bazokuphahla khona ethuneni.